Abantu kumele baqaphele ukuthi umlaphi loyo ukhuluma izinto ezinjani cause eenkhathini ezinengi nabalaphi mbumbulo bathembisa izinto engeke nabo bakghona ukuzenza ngenza isifanekiso ngokuthi umlaphi akutjele ukuthi yena angakwenza ubenemali ubeyinjinga ngokukhulu ukuphazima. Wena mele unokhipha imali kuphela begodu nomlaphi akutjele ukuthi yena uzokuletha iinhlanhla zakho uzokupha iinhlanhla namkha umlaphi ukutjela bonyana yena angapholisa i-HIV and AIDS ori akutjele ukuthi uzokulethela umathandana wakho wakade uzombuyisa ngitjho ukuthi bring back lost lover ngitjho ukuthi ngibo abelaphi bembumbulo laba.

Umarobazibukhali angasiza laba abanezifo zesifuba nokuphefumula nabangasiberegisa bangasizeka begodu sisiza ngokulapha izihlungu. Ubuhlungobu ngatjho bona umuntu nangabe uphethwe yihloko amathumbu, isifuba angasela isihlahlesi umarobazibukhali begodu singasiza nokulwa nama-allergy begodu siphinde size ngokulwa namagciwane begodu singasiza ukuthi silaphe isikhumba begodu umuntu angasiberegisa ukuthi ahlanze isikhumba sakhe atjhatjhe nala isikhumba sivuleke khona.

Awa, mina angiboni bonyana lokho kungaba nobungozi ngombana abantwaba basuke bakutjela into ekade bayenza iminyaka neminyaka. Ungatjho ukuthi abantwaba banalo ulwazi ngento abayenzako angeke bathi umuntu asebenzise isihlahla ngalendlela bese mara bazi bonyana umuntu loyo angalimala ori isihlahleso singamgulisa bona into abayenzako bayayazi. Manje angiboni ukuthi kungaba nobungozi nabakumedela nabakulinganisela ngehloko isihlahleso usiberegise njani bayayazi into abayenzako.

Awa, iinhlahla ezinye ziinhlahla zamambala begodu ezinye ngezomgunyathi. Eenkhathini ezinengi lezi zomgunyathi kungenzeka ukuthi umuntu ukupha sona wenzelela ukuthi akukhohlise akghone ukuthatha imalakho begodu isihlahla somgunyathi sibona ngokuthi bathi siberega ukwenzani. Ngatjho ukuthi bathi bathi mhlambe nawungasela isihlahleso uyoba neenhlanhla yokuba nemali uthole iimberego namkha umuntu akutjele ukuthi isihlahla lesi silapha ubulwelwe obuso ubulwelwe obuso. Sikhatheso siyazi ukuthi uthole ubulwelobo abulapheki isihlahles angeke sisabulapha singatjho ukuthi ngizo iinhlahla zomgunyathi lezo.

Lesi sihlahla esingatholakali eendaweni ezinengi kutjho ukuthi isihlahla lesi asitholakali nanoma kukuphi kunendawo la isihlahlesi esitholakala khona la ezweni lethu.

Awa, angiboni ukuthi urhulumende wenza ngokwaneleko ukubopha abalaphi abangasisemthethweni imikhangiso le ezele emabodeni neendlelena nemapalenegezi ngombana kunokuthi abantwaba isibalo sabo sehle siyakhuphuka mihla namalanga. Ngombana mihla namalanga uyabona nawudlulako endleleni bayafaka iintozabezi emabodeni kuphi kuphi koke nje igcwele imikhangiso le neenkundleni zokuthintana begodu abantwaba ngathi bayanda mihla nemihla urhulumende hayi ngathi iindaba babo hayi akayiphakamseli amehlo ngoba abantwaba bayanda.

Kubalulekile bona abantu bembaji bakhulume ngeempilo zabo ngokuvulekileko ngombana nabakakhuluma njalo bazokuthola imininingwana ererhe eyiqiniso begodu bazokuthola nemininingwana egade bangayazi ebuya ebantwini bezepilo abafundele zepilo begodu lokho kuzobarhelebha ukuthi bakghone ukwazi bonyana iimpilo zabo zijame njani begodu njalo bazokuba nomdlandla wokuthi bakhambe baye emtholampilo bakghone ukutjhega bonyana ngiziphi izifo abanazo.

Hayi esikhathini sanje isibalo sabantu abatjha abathwasako hayi siyathusa ngombana ngathi woke umuntu sekafuna ukuthwasa. Abantwaba nabathwasako nje siyabona ukuthi awa musi umuntu lo akanabo abezimu nguye uthwala lidumo kungenzeka ukuthi ubone usaziwako eenkundleni zokuthintana athwasile then naye umuntu loyo wa-decide ukuthi wathatha isinqumo sokuthi naye uyathwasa ngombana sebayenza ngathi yifetjheni amalanga la begodu tholukuthi umnganakho uthwasile naye sekafuna ukuthwasa ngoba umnganakho uthwasile nje emphakathini abantu sebayaqala lo nalo uthwasile hayi nami thi ngithwase ngikghona ukufana naye ngibona ukuthi babonani.

Into eyangithusako bathi ukuthi isifo lesi se-COVID-19 besithelelana ngokuphefumula ngombana wabahlanu komuntu onaso isifo se-COVID-19 ingogwana le. Nawe iyakubamba ngiyo into ebengiyithusa leyo ngombana siphefumula ummoya munye njengoba umuntu nakaseduze nawe once umuntu loyo waphefumula hayi seyikubambile into leyo ebeyingithusa lokho begodu kumthusa ukuthi vele isifesi asifuni kube nabantu abanengi abahlanganako endaweni yinye. Lokho vele bekumotjha ukuthi hayi iminyanya ingabi khona izinto ezinengi zingasenzeka imitjhado nanani.

emzimbeni womuntu ungasiza ngokuthi ungavikela umzimba ukuthi ongangeni izifo. Izifo ezingafana nesifo sesifuba oziwa ngokuthi yi-asathma begodu uhlanza iimpumulo ngombana umthimuliso lo uyokungena ngeempumulweni mhlambe asithi umuntu bekanethuli ngepumulweni namkha amagciwane ama-germs. Umthimuliso uyasiza bonyana izintwezi zoke ziphume begodu nawuqeda ukuthimulisa umzimbakho kuyenzeka ukuthi ukhululeke umthimuliso lo wenza umzimba ukhululeke uledlhe.